Umshwarensi nomshwarensi unesikhathi sokulinda esihlukene, abanye bangakulindisa amahora angu-twenty-four, abanye bayilindise angu-seventy-two. Kuhamba ngokuthi wena usuke uvumelane wabhala phansi ukuthi le mshwarensi owuthathayo ungaphansi kwani nani nani.

Ngingasebenzisa ishadi likaphaya, ngisebenzise i-bar graph, ngiphinde ngisebenzise umndeni nomufi, nosuku okutshengisayo ukudabukisa, newashi okutshengisa izinsuku zokulinda.

Kwakwushone ubaba wami basitshele ukuthi imali yegilosa asikwazi ukuyithola ngoba isikhathi sasingakafiki. So, kwakumele siboleke imali ngaphandle. Lokho kwasifundisa ukuthi mesizothatha umshwalense kumele kube khona nathi imali esiyibekile esingeke siyinake, elibele ikhulile esizokwazi ukuyithatha mzukwane isimo esinje siphinde sisivelela safunda lokho.

Mngani, umshwarensi ungakusiza ukuthi ukukhokhele mzukwane usebungozini emgaqweni ungakhokhela eyakho imoto, uphinde ukhokhele nalo osuke umushayisile. Kuya ngokuthi ukhethe yiphi, noma luphi uhlobo lomshwalensi. Iy'gameko emgwaqeni zenzeka noma inini, kepha ukuthatha umshwarensi uzokwazi ukukusiza ukukhokhele ngalesi sikhathi wena osuke ungenayo imali ngoba amaphutha enzeka noma inini, izingozi zenzeka noma inini. Kungcono uhlale uzivikelile wazi ukuthi noma kungenzakalani emgaqeni wena uphephile.

Isikhathi sokulinda mesisifishane kusiza umndeni ukuthi ungagcini usuyoyenza iy'kweleti zangaphandle abebengazihlelile, kwabona bagcina sebexakeka kakhulu. Isikhathi eside siyasiza ukuthi le mali le bakwazi ukuyibuyisela futhi bangayisebenzisi ngobudengezi ngoba kuyenzeka ukuthi mase eseshonile umuntu bathathe imali bangayisebenzisi ngokufaneleyo.

Abasebenzi kumele babheke ikhontilaka abayisayina ukuthi babethenjisiwe yini i-UIF, mekuthi ikhontilaki yabo ibhaliwe ukuthi yebo, babethenjisiwe kumele bathathe leyo khontilaki baye ehhovisini elikhulu i-Department of Labour bayovula icala.

Ukubhekisisa ukuthi i-UIF ithathiwe yini kumrholo wakho njalo ngenyanga. Baphinde futhi baye kwiwebhusayithi ye-UIF, ukuze babone ukuthi umqashi wabo ungaphansi kwayo yini na. Mase beqedile ngalokho, bangaya ngqo emahhovisini e-UIF bacele usizo.

Kumele athathe imininingwane yakhe ayifake kwisayithi ye-inthanethi, mase eseyifakile uzokwazi ukubheka la aboleke khona ngqo ukuthi isingakephi i-application yakhe.

Yebo, kuyasiza impela ngoba mekuhlangene kuyisikweleti esisodwa akukho okusalayo nangephutha okuyisikweleti esingakhokheliwe ngoba uzokhokha imali eyodwa for izinto ey'ningi.

Sibhekisisa ukuthi njengoba sigula sonke layikhaya sonke singasizakala kanjani ngoba umuntu ugula ngento ey'ngafani. Kepha kumele sonke sikwazi ukusizakala futhi sikwazi ukukhokheleka sonke, kungabi khona inkinga yokuthi sekumele sikhokhe imali eseceleni.

Kumele azibuze ukuthi uzokwazi yini ukumelana ney'ndleko nemali eyinzalo ngoba imali iyakhuphuka njalo ngenyanga. Imali mawusuyibuyiselwa isuke isinkulu kunaleyo osuke osuyithathile. Fane ubheke ukuthi umrholo owurholayo ney'nkinga onazo, namanye ama-charges onawo azokwazi yini ukukhaveka.